Nka kena ka hara banka mme ke ya kopa thuso ka hara banka mme ke nahana hore thuso eo ke tla e fumanang ka hara banka e tla ntswela molemo hobane ke tla be ke ile ka hara banka ho ilo ho utlwa hanyane ka hoo etsahetseng, mme ke dikeletso tse feng ba ka nfang tsona kapa e se ka ba hore nna ke nna ya phoso.

Ba ka qala ka ho boloka tjhelete ya bona bankeng moo ba ka etsang tumellano le banka eo hore banka eo e ka nna ya sebedisa tjhelete ya bona ho etsa tjhelete e nngwe. Ka mora moo bona le banka eo ba tla buisana ka hore ba tjhelete ya eo ya bona e tlo kgutlela jwang ho bona mme ba patale banka tjhelete e nyane feela ka tshebeletso eo ba e fumanang ho hlaya bankeng. Sena se thusa ho re tjhelete ya hao e sebetse ka di-interest.

A ka qala ka ho buisana le banka ho re o batla ho tsetela tjhelete bakeng sa ho reka lefatshe mme banka yona e ka mo thusa ho mo fumanela lefatshe le sa rekisweng ka tjhelete e ngata kapa banka yona e ka mo fumanela lefatshe le hlokang ho rekisetswa motho hobane ha o bobebe ho fumana lefatshe le rekiswang ke mang kapa mang.

Moo ke motswadi ya ngwana ya batlang ho ya university ngwana wa ka ke motho ya sebetsang ka thata haholo hoo ngwana wa ka ke lokelang ho mo fumanela yona bursary hobane ke motho ya dikojwana mahetleng mme ebile ke motswadi ke le mong fela ka lapeng. Ha hona ntate ya nthusang ka ngwana kapa ha o na lelapa leo le nthusang ka ngwana ke sebetsa ke le mong ho ke fumanang moputso o monyenyane oo o ke ke beng wa lokela ho hlokomela ngwana o na university.

Ke utlwa ke ferekane haholo ebile ho re nka ya ka hara banka mme tla ka lo ba botsa hore hobaneng ha ke qeta ho bula account-ong mme ke re ke ntsha eo tjhelete ke fumana tjhelete e le siko hobane ke amohetse moputso wa ka maobane kapa yona salary ya ka e hlahang ho lekgowa la ka. Ke ne ke nahana hore tjhelete e se e le teng ka hara account-o motsotsong ona empa ha ka thaba ho hang hobane ha hona tjhelete e tswileng.

Eya, ke ile ka fumana thuso ka potlako. Ha ke ne ke fotse line kapa ona mola o mo teng ke nne ke ilo lata tjhelete e neng ke e ho rongweletswe mme ba nthusitse ka mokgwa o potlakileng haholo. Ba ne ba batla pasa ya ka feela mme ba batla le PIN le dinomoro tseo ke di rongweletsweng tse leshome ka mora moo ba re ke sign-e feela fatshe mme ke fumane tjhelete ke tsamaya.

Ho mashonisa ha se mohopolo o motle hobane interest ya mapona mashonisa e hodimo haholo le hape mashonisa hangata e o rata ho batla tjhelete ya hae ka beke. Ha e le moo ha o ka ya bankeng o ka buisana le banka mme wa patala kamora kgwedi kapa kamora dikgwedi. Ha o qeta ho fumana tjhelete. Matjhonisa a ka nka dintho tsa hao tsa bohlokwa ha o sa kgone ho mo patala empa banka yona e ke kebe ya etsa seo. Ba ka leka ho buisana le wena ka tsela tse ngata tsa hore o kgone ho patala tjhelete ya bona.